Uma umuntu ofuna ukuboleka imali ebhange, kumele acabange ukuthi leyo mali izozala ukuhlula le mali ayithola izinyanga zonke. Kumele futhi ukuthi acabange ukuthi umuholo wakhe angeke asafana, ngoba kuzomele ukuthi abhadale ibhange aze ayiqede. Lokhu kuzoyenza ukuthi ahambe ayoboleka nakwezinye izindawo iy'koloto zakhe ngeke zisaphela uzoba blacklisted ngoba angeke asakhona okubhadala ezinye izikoloto.

Uma uthatha imali uyiboleke ngokuba wena inezidingo zakho ozidinga ukukhulisa ibhizinisi lakho, kuzomele ukuthi uwazi ukuthi le mali izozala, and uma uyahluleka ukuyibhadala ngesikhathi, nanoma ibhizinisi lakho aliphumeleli, kungenzeka ukuthi ube-blacklisted. Lokhu kusho ukuthi uzovalelwa ukuthi ungasakhoni ukuyoboleka imali kwenye indawo.